Umasingcwabane yimali uyifumana xa, masithi kukhona umntu oye wasweleka okanye wabhubha obumfake kumasingcwabane, ngesiNgesi ubizwa ngokuba yi-beneficiary. Kulapho ukwaziyo uba ukwazi ukumngcwaba, ukwazi noyokleyima ezaa mali zakhe zoba ukwazi ukumngcwaba. Ke yona i-inshorensi yobomi yile ekuncedayo xana kuye kwenzeka izinto. Masithi umzekelo utshelwe yindlu, kulapho ke ngoku i-inshorensi yobomi ingena khona ibhatale loo mali iyibhatalayo. Nalapho uba indlu uyibhalisile uba uyifakile kwi-inshorensi yobomi, kulapho ke ngoku xa umhlawumbi utshelwe yindlu kulapho ke ngoku izawufika incedise khona.

Ndicinga ukuba mna kulungile ukuba yenze ngale ndlela yale mihla ngokuba le ndlela yale mihla kulula ukuba umntu afumane afumanise uba ebebhatele okanye ebengabhatalelanga na kuwo kuwo omabini amacala, esikolweni kunye nakuye. Ngoba uba uyenze kuye uyakwazi ukuya ebhankini afike ebhankini afune isteyitimenti sakhe. Apho ke ngoku isteyitimenti sokwazi uchaza uba ngemini ethile thile umntu ebebhatale into ethile thile. Kanti xa ubhatala ngesandla kunokwenzeka unganikezwa sliphu esichazayo uba ubhatele okanye okanye kulahleke laa ncwadi yesliphu ngoku ububhatala ubuyisebenzisa. So kungcono le yale yanamhlanje.

Hayi, akho nto ndiyaziyo nge-cross border transfer. Ndisazama ucinga uba inoba yini leyo phela.

Kubalulekile ukuba ne-medical aid kwezi ntsuku ngoba ngamanye amaxesha ezinye iipilisi awuzifumani, iipilisi ozifunayo awuzifumani eklinikhi okanye esibhedlele apho kufuneka mhlawumbi uyozifuna efamasi. Namalunga nendaba xa unofuna ukwenza izipeks, izipeks ziyabiza kakhulu ukuzenza, kanti xa une-medical aid uvele nje uzenze ubhatale ngalaa medical aid. Ndicinga nje i-medical aid inceda ezintweni ezininzi.

Abantu benza imigalelo eminintsi. Abantu benza imigalelo yemali, benza imigalelo yokutya, benza imigalelo. Abanye benza imigalelo yeenwele, benza imigalelo yezinto zezindlu izinto ezifana neesofa neebhedi. Minintsi gqithi imigalelo yabantu abayenzayo.

Yho, ukwakha izindlu kakhulu imali. Ngoba abantu abanintsi bayadinga and badinga iindawo zohlala basuka kwiindawo ngeendawo ezikude and futhisi ke ngoku bafuna neendawo ezikhuselekileyo. Kule ndawo ndihlala kuyo kukhuselekile. Abantu nje ngoba wenze nje indawo yohlala wakhe izindlu urentise ngazo, uyayifumana imali kanjalo. Ilula indlela yokufumana imali xana urentisa ngoba abantu abanintsi badinga iindawo zohlala. Abanye bafuna i-rent, le nto kuthwa ngu-rent-to-own. Abanye barenta, umntu arente and batsho ke ngoku kuphele ezo khontrakthi banazo emsebenzini baphindele emakhaya, but kuphinde kufike abanye. Azihlali iindawo ezirentisayo zingenabantu.

Asikwazi kaloku ukuya koomatshonisa emveni uba sinamatyala amangaka. Masiqale kuqala siqoshelise la mantyala sinawo, siphungule la matyala ngaphambi kokuba siye koomatshonisa. Ngokuba kwabona oomatshonisa bazasixaka xa sixakwe ngala amatyala, sizawuxakwa kwangabo oomatshonisa. And oomatshonisa bayingozi, once ungababhatali uzoba sengxakini. Sowuphetha singenazo kwanto apha endlini.

Ndicinga ukuba isizathu soba abantu amanintsi baboleke koomatshonisa kungoba oomatshonisa kuba bengalandeli le migaqo karhulumente bezenzela unothanda, abafunisi iinto ezininzi. Bafuna nje uba kuye bayazi uba umntu upeya nini, bayazi nokuba umntu imali uba uzokwazi uyibuyisa. Nantso qha into abayifunayo. Enye nenye ii-ID neziteyitimenti zebhenki abazifuni. Yiyo loo nto abantu bakhetha ukuya kubo ngoba abafuni unikisa ngee-ID zabo okanye kunye neziteyitimenti zebhenki okanye umntu aziwe ukuba imali yakhe ivelaphi, uzobhatala kanjani. Ngoba ngokukarhulumente umntu akakwazi uboleka imali engenamali yobhatala, engenayo le nto kuthiwa yi-source of income.